Mina nomngani wami, singasebenzisa izinhlelo ezifana ne-Bridgefy evumela imiyalezo e-offline ukuthi isebenze nge-bluetooth, noma i-signal evikelwe. Kanti kwezinye izindawo iyatholakala nasezindaweni ezine-inthanethi ebuthakathaka. I-Google Translate offline uma sidinga ukuhumusha ngaphandle kwe-inthanethi. Senza uhlelo oluguquguqukayo, njengamaselula kube indlela yey'nhloko, izinhlelo zokusebenza zemilayozo ezisetshenzisiwe lapho kune-Wi-Fi noma uxhumano lukhona. Sebenzise ama-offline back ups lapho sizobe sihlela izinhlelo zendawo zokuhlangana ngaphambi uma kwenzeka. Okunye futhi esingakubheka uma sihlangabezana nezingqinamba endleleni yethu yokuxhumana asiyikhethile, kungaba ukuthi sinquma isikhathi nemigomo yokuxhumana ngaphambi kuhamba. Isibonelo ukuthi, sizobheka izindaba ezibalulekile nsukuzonke ngo-eight ntambama uma kune-Wi-Fi, sisebenzise ne-Google Maps offline trips noma i-screenshot esidingiwe.

Iningi lamakhava ligcina umyalezo noma umqondo oyinhloko wengoma yoqobo, njengoba unjalo. Izinto ezifana ne-verse, chorus, bridge zihlala zifana njalo. Ikhava ingaba nezinhlobo ezintsha zomculo, izinsimbi ezingafani noma izinqubo zokukhiqiza zesimanje, ikhava ingakhanga izethameli ezintsha ezingayazi ingoma yoqobo. Abaculi abahlukene baletha imibala eyehlukene yomsindo, imizwa nokuhumusha, ingoma ethokozisayo ingase iguquke ibe nobuhlungu. Uma ikhava ikhiqizwa ngendlela enthsa kakhulu, ingazwakala njengeculo elisha ngokuphelele. Umculi woqobo usathola izinzuzo zemali uma ikhava isebenzisa amagama noma umculo wakho. Uma ihlelwe kahle futhi ihambisana nesikhathi, ingaba yimpumelelo enkulu kakhulu. Isibonelo, I Will Always Love You, ka-Whitney Houston. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ingeyakhe nakuba ingoma yoqobo yayiculwa ngu-Dolly Parton, lesi isibonelo.

izibalo nokuzibandakanya ezingahambisani nenani labalandeli, amaphrofayeli abalandeli angasebenzi, okungekho khona ama-post noma ama-profile picture, namagama futhi wabo awahlelekile. Qhathanisa i-engagement rates nomlingiswane lo ojwayelekile womkhakha, uma esezingeni eliphezulu kakhulu, noma eliphansi kakhulu, kudingeka uphenyo olunzulu. Ama-views angafani, inani labalandeli, lokhu kufaka phakathi izibalo eziveza kuma-platforms uqobo lapho usebenzisana khona nokusetshenziswa kwabathonywa, kungama-influencers, ngokwesiNgisi. Cela ukufinyelela i-screenshot enokuhlolwa kwezinzuzo noma izinyanga ezithile. Phakamisa izinga lokungena ezihlelweni zokubambisana, dala inqubo yokuhlola njalo lapho ama-influencer avuselela khona idatha. Uma beqinisekisa ukuthi kube nezindlela ezingalungelwe, banikeze isikhathi sokuhlaziya i-akhawunti, noma baphumelele ekuqiniseleleni abalandeli babo.

Dala uhlu lomculo ofuna ukuwudlala, qinisekisa ukuthi zonke lezi nhlobo zixubene ngendlela ethokomele nethokomisayo. Sebenzisa amathuluzi ngokuthola umculo okungafana, no-Spotify, Sonke Radio, Genius, Music Map, noma i-Rinos At Once. Hlola okuthandwa kakhulu ngabalandeli bakho. Sebenzisa abaculi abadumile ukuze udonse abakulandelayo nabakulaleyo. Abaculi abasafufusa, lokhu kukhombisa ubuciko bakho bokuthola amathalente amasha futhi ukhiqize okuhlukile. Hlola izinto ezifana no-BPM, ukuvumelana kwezinga lomculo, key and mode kuqinisekisa kuhamba kahle komculo. Faka i-energy level, hlobisa kahle phakathi kwama-ballads, izintokazi eziphansi nama-bangles. Qala isigqi esihle esiholela kahle kumuzwa, iphinde iphethe ngendlela enomthelela kungaba ethokozisayo noma ezulile.

Ukwenza izinkundla zibe nemingcele ethile yokusetshenziswa, isibonelo, isexwayiso sokusetshenziswa isikhathi eside. Ukwenza izinketho ezilula zokulawula isikhathi sokusetshenziswa, njengemikhawulo yansuku zonke, nikeza abasebenzisi ulwazi olunembile nolucacile mayelana nokuthi idatha yabo isetshenziswa kanjani. Vumela abantu balawulwe kalula ukuthi yini yabo abavuma ukuyabelana nayo. Yakha izici ezikhuthaza ingxoxo enesizotha, njengokufundisa abasebenzi izimiso zokuxhumana ngokuhloniphana. Susa inombolo yama-likes, nama-retweet ukuze kugxilwe kulengxoxo, kunokuthandwa. Izinkundla kufanele zisebenzise imigomo eqinile yokulwa nobandlululo, ukucwaswa kanye nobudlava bokuhlukumeza kwi-inthanethi. Imiphumela yokwephula le migomo kufanele ibe nemibala futhi isebenzise ngokulinganayo. Khuthaza abasebenzisi ukubika okuqukethwe okungafanele.